Ke apara diaparo tse di tlhophilweng sentle tse di na leng le mokgwa wa sejanala, dingwaga di feta ke simolola go itlhophela diaparo tse di bonolo tse di itekanetseng.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa meletlong, jaaka di le go bontsha bošwa jwa setso le boikokobetso.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi, leteisi ka gonne o na le mebala e mentle e tlisang bošwa le go bonagala jwa setso, o bontsha botoka le boswa jwa setso ka botlalo.

Ee, diaparo tse dikhutshwane tsa setso di ka rotloetsa banana go apara ka tsela e e sa siamang, go botlhokwa go tlotla setso le bontle ba sone.

Fashion-e le dilwana tsa bokgabiso di supa setso sa motho ka maleba, mokgwa wa moaparo le ditshwantsho tse di amang dingwao le ditlhomelo.

Mo ditsong tse dintsi mosadi yo o nyetsweng o apara moaparo o kgethileng, jaaka leteisi kgotsa ditukwana go bontsha gore o mo ntlong ya lenyalo, go jalo o supa tlotlo le boikarabelo.

Diaparo tsa setswana gantsi di dirwa ka lesela la seshweshwe, tse di tlwaelegileng ke leteisi, motsholwane, tshega le khiba.

Setso se ama diaparo tsa basadi ka go supa boitsholo, le maemo a lenyalo, le tlotlo. Diaparo di bontsha bosadi le kitso ya ngwao.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya gompieno, ka go kopangwa ka boitlhamelo, di ka bontsha ngwao le ka nako e le nngwe.

Ditso di ama moaparo wa basadi, diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa.

Ee, fashion e ya gompieno e rotloetsa teka tekano magareng ga banna le basadi, ka go letla motho go apara sengwe se a se ratang.

Ditiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago di fetola diaparo tsa basadi go ya ka maemo a nako.

Batlhami ba fashion-e ba kopanya diaparo tsa setso le tsa segompieno go bontsha tlotlo le go boloka ngwao.

Diaparo tsa setso tse di fetotsweng di kopanya mebala le meraro ya segompieno go tshwanelwa ke babogedi ba segompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba le maemo a bone a mo setšhabeng.

Fashion- e e leago, e tshegetsa basadi le ba kgapetsweng kwa thoko.

Dikgotlhang di simologa fa batho ba sa dumelane ka setso le fashion-e.

Nka dira diaparo tsa setso tse di motlhofo, tse di kgatlhisang tse di kgonang go aparwa ko meletlong.

Kwa manyalong batho ba apara diaparo tsa setso go supa tlotlo le botshelo jwa setso.

Mo meletlong moaparo wa setso o bontsha tlotlo le ditumelo tsa setšhaba.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitori le boswa jwa setso ka go tsweletsa mekgwa, dikakanyo le mekgwa ya bogologolo mo basading le mo setšhabeng.

Ke tlo apara diaparo tsa me tsa setswana tsa setso tsa leteisi, mme seo se bontsha tlhompo ya setso sa me le boikemelo jwa setso sa me.

Ha ngata go apariwa mesese ya diteisi mme e e kwalwang maoto gore go be le tlhompho gape gape le boemelo setso.